Ke itumetse ke gopola gore ke mo sefofaneng, ke lebile lefatshe ka fa godimo ke ne ke ya kwa Cape Town.

Ee ke toro e monate go ka pagama sefofane, go fofa go raya gore o kgona go etela mafelo a o neng wa bona mo ditshwetsong fela. Ke tshabe sefofane ka ntlha ya letshogo la gore sefofane se ka wa.

Tsala ya gago a tshwanetse go ikemisetsa go etela Nigeria ka go itse letsatsi la leeto, la malatsi a o tla a fetsang koo.

Tse ke di ratang ka tiriso ya dibese ke mokgwa o theko e ko tlase. Dibese di thusa batho ba ba sa kgoneng go reka dikoloi gore ba tsamaye ba boloka madi.

Mathata a a tlwaelegileng karata e ka sentle mo sa bese. Mme go felela ka gore o seka o a tsena mo beseng, dikakanyo tse di ka thusang ke go oketsa mafelo a rekisang le a tsenyang madi mo karateng.

Ke eng se se dirang gore motho a nne mokgweetsi yo o siameng wa bese, ke a ka kgona go laola bese sentle mo diphatseng tse di farologaneng, kgotsa mo matsatsing a tshologelo ya pula kgotsa lefifi. Ba thusa ka go rotloetsa tshepo le boitumelo leetong.

Dikotsi tse di ka diregang fa go na le strike-e sa di bese, batho ba le bantsi ba palama dibese letsatsi le letsatsi. Mme fa go na le strike, ba palelwa ke go fitlha kwa tirong sekolong kgotsa mmarakeng.

Goreng dibese di tsamaya ka nako e rileng, go thusa batho ba ba yang kwa tirong sekolong kgotsa dipoketsong. Batho ba ikaegile ka dibese ka jalo go diega ga bese, go ka baka mathata a kalo jaaka go felelwa ke tiro kgotsa go kgaolwa mo mogolong.

Ee ke kile ka siwa ke bese gangwe ka ntlha ya go tsoga ka bonya, le go sa ipaakanye ka nako.

Mo nakong e e fetileng go kile gwa nna le ditshupetso tse dikgolo tsa badiredi ba dibese. Ba neng ba tsaya kgato ka ntlha ya go sa kgotsofala ka meputso le maemo a tiro. Ke ne ke le mongwe wa batho ba ba amegang, ka gonne ke ne ke ikaegile ka bese letsatsi le letsatsi go ya sekolong.

Ke ka gonne mo metseng mengwe ditsela ga di a agiwa sentle kgotsa di tletse dipako, mmu kgotsa metsi a emeng.

E ama fa tlhwatlhwa ya go palama bese e oketsega, motho yo o yang tirong letsatsi le letsatsi tshwanetse go duela madi a mantsi. Mme se ka ama tekanyetso ya lelapa, sekai fa tlhwatlhwa ya go tswa go P five go ya go P six, mme o palama gabedi ka letsatsi. Seo ke P two e e oketsegileng ka letsatsi.

Lebaka la ntlha ke go fitlhelela mafelo a mantsi. Dibese di tsamaela mafelo a a rileng a nang le palo e e kwa godimo ya bapalami. Mme di thusa batho ba le bantsi go fitlha kwa tirong, sekolong le mafelong a a botlhokwa.

Ke ikutlwa ke tshwenyegile ka gonne ga ke na koloi, mme ke ikaegile ka bese letsatsi le letsatsi.

Melemo ya go tsamaya ka dinao mo boitekanelong. Go tokafatsa boitekanelo jwa mmele, go thusa mo boitekanelong jwa tlhaloganyo jalo le jalo.

Letshwao la batsamaya ka dinao pedestrian crossing sign, ke letshwao le le bontshang fa ba tsamai ba ka kgona go feta mo tseleng ka polokego.

Dikotsi tse di ka tlhagelelang motho yo o tsamayang ka maoto fa a ya kwa tirong, batho ba ka tsamaya ka maoto. Ba ka tsibogela dikoloi fa ba sa dirise mafelo a apeilweng kgotsa mafelo a batsamai. Ditsela tsa go netefatsa gore ba tsamai ka maoto ba sireletsegile ke ka go netefatsa gore, ditsela tsa batsamai di tshwanetse go tlhamiwa sentle di nne le mabone.

Dipoelo tsa go nna le baesekele go palama baesekele ke mofuta wa boikotlopo o o nonofileng. Go tokafatsa bopelokgale mesifa le go fokotsa kgatelelo. Dikotsi tse di ka tlhagelelang motho yo palamang baesekele go ya tirong, fa baesekele e palamiwa mo tseleng e e tletseng dikoloi, kotsi ya go thulana le koloi e kwa godimo. Bogolo jang fa go sena tsela e e kgethegileng ya dibaesekele.

Goreng go dirisiwa dipone tsa mmila, go fa ponaletso mo tseleng bosigo. Di thusa gore batho ba bone sentle mo bayang teng. Dikotsi tse di ka diregang fa dipone tsa mmila di sa dire bosigo, go thulana ga dikoloi, go thusiwa ke dikoloi hit and run.

Metsi a pula a dira gore tsela e tlele borethe, mme dikolo di ka tlhatlhosa kgotsa tsa se kgone go ema ka nako.

Go ama jang fa go sena ditsela tse di kgethegileng tsa baesekele, kgotsa mafelo a ba tsamayang ka dinao. Ba tsamaya ba patelediwa go tshela mo tseleng ya dikoloi e leng kotsi. Dikgwetlho tse di leng teng ditsela di agelelwa dikoloi fela, mme seo se tlogela ba tsamaya mo kotsing.